Amasu okubambisana namathonya noma imikhiqizo ukushintshana, ukushintshisana ngokuqukethwe, ukusizana ekukhangiseni, izibonelelo ezikhethekile, izethulo zomkhiqizo, ama-live section, ukuba yingxenye yama-promotion. Kanti ukukala impumelelo kufuna ukufinyisela ukuzibandakanya, izibalo zokukhula ukuhlehliswa, inani lokubuyela.